Iphasiwedi kwiWi-Fi yakho ibalulekile khona ukuze ingabi nguwonkewonke onokuthi angene kuyo aze ayisebenzise gwenxa uze wena mniniyo iWi-Fi uzibone ugaxeleka kwiindleko ezingakumbi obungazilindelanga okanye ongazaziyo. Ngoko ukuba uneWi-Fi iza kunceda loo nto uyilawule ngokwakho ukusebenzisa kwakho iWi-Fi, kungabikho bantu ongenazivumelwano nabo abazingenelayo baze benze unothanda kwiWi-Fi yakho.

Okokuqala, ndingambuza okukuba unayo na i-internet banking okanye i-cellphone banking app. Ukuba unayo ndingambonisa okanye ndingamxelela apha efowunini ukuba makangene phi, acofe phi kanjani khona ukuze akwazi ke ukuzithengela idatha le ayidingayo efowunini yakhe. Okwesibini, ndinako ukumfowunela ndize mna ndimbuze ukuba usebenzisa eyiphi inethiwekhi, esekuba endinikele ndinako ukuyithenga ngokunokwam ndize ndimthumelele akwazi ukukonektha. Okwesithathu, unako ukuya evenkileni athenge i-airtime aze emva koko ayiguqulele ekubeni ibeyidatha aze ayisebenzise. Zezo ndlela ezintathu ezikhoyo zokufaka idatha efowunini yomntu.

Idatha iyasebenziseka kakhulu kwixesha esiphila kulo. Ngoko into ebalulekileyo kufuneka umntu ajonge uba izidingo zakhe zithini na ngoba idatha siyisebenzisela iinjongo ezahlukeneyo, bambi babukela umculo, bambi babukela iividiyo, abanye basebenzisa i-intanethi kuphela. Ngoko umntu makathelekise kwiinethiwekhi ezikhoyo abone uba athini amaxabiso afikelelekayo athenge leyo into ayidingayo, angathengi ii-bundles angazidingiyo. Leyo ke indlela inokumnceda ekubeni asebenzise imali ngokufanelekileyo kwinto ayisebenzisayo, angabhataleli nezinye izinto abe angazidingi.

Njengoko sineendidi ngeendidi zomculo. Zikhona endiye ndithande iialbham zonke kwaye kwezinye zikhona endiye ndenze uluhlu lokudlala ndizikhethe, kuye kuxhomekeke okokubana ngubani loo mvumi ndiyiphulaphuleyo okanye hlobo luni lomculo endiwuphulaphuleyo. Amaxesha ayashiyana okanye kuyaxhomekeka okokubana ndiphulaphule ntoni ngeliphi na ixesha.

Ndingafaka izixhobo zibe ntathu, iselfowuni, ithabhulethi kwakunye nekhompyutha okanye i-laptop. Lo nkonzo uza kuyibhatalela inyanga nenyanga xa uyisebenzisa uyayibhatalela kodwa ukuba ayibhatalelwanga iye icime.

Ngenxa yemeko yokutshintsha kwezoqoqosho ukwenza amaphephandaba kuzindleko kodwa basekhona ke abantu abasadla ngendebe endala basawathenga baze bawafunde. Kodwa abantu abanintsi kwezi ntsuku okanye kutsha nje bakhetha ukusebenzisa i-digital okanye ii-cellphones okanye iikhompyutha zabo ekufundeni amaphepha lawo. Nanjengokuba akuye kunyanzeleke uphume uye evenkileni uyothenga iphephandaba kodwa uyakwazi ukungena nje efowunini yakho okanye kwisixhobo eso usisebenzisayo esine-internet uze uzifundele loo nto ibinokuba ibhalwe yaza yashicilelwa kwiphephandaba. Uyifunde ke kwi-electronic device yakho.

Irutha esebenza ngebhetri kululutho ukuba nayo ngoba uyakwazi ukugqiba iiyure ezimbini okanye ezintathu ngaphambi kokuba kwakhona uphinda uyifaka embaneni. Kodwa ke le yona irutha ihlala isembaneni kuthi nje kusawufika ucimicimi nayo iyacima. Ngoko ke kum lulutho kakhulu ukuba nale isebenzisa ibhetri. Uyifake embaneni igcwalise ibhetri yakho uyawuqiniseka uba noko iiyure noba zintathu uyakwazi uzigqiba ungakhange ube sengxakini yokusebenzisa i-intanethi kwakho.